Hayi bo, hayi bo, mshayeli! Shayela kahle phela ngoba kunabantu la phakathi kwaleli tekisi lakho, hayi bo washayela wacabangela imiphefumulo yabantu. Njoba sila phakathi kwaleli tekisi, phela singabantu abanemizi sinemindeni siney'ngane. Usufuna ukuqeda ngezimpilo zethu awumi nasendaweni la kumiwa khona. Awubheki nendawo yama-robot kahle kahle, phecelezi ufuna ukusibulala. Hayi bo sishayelele kahle mshayeli wagijima ngesivinini esingaka wakhohlwa ukuthi uthwele imiphefumulo yabantu.

Okuyikonakona akukho okungathiwa kungenziwa ibhasi nangabe liyafa endleleni. Umshayeli wuye emele axhumane nabaphathi bakhe ukuthi akwazi ukuthi bamuncede ukuthi mhlawumpe balethe elinye ibhasi, noma balethe umuntu ozolungisa alungise ibhasi ukuthi sikwazi ukuthi sifinyelele la siya khona and futhi sifike siphephile. Kungena muntu olimele.

ngishaqekile kakhulu ngoba nakhu ngicishe engangena engozini ngenxa yemigwaqo enemigodi ngishaqeke kakhulu, ngishaywa nawuvalo, ukuthuka nokwesaba ukuthi ngicishe ngashiya iy'ngane zami zisey'ncane. Ngiy'shiya ngesimo soku sengozi yemoto ngenxa yemigodi esemigwaqeni. Ngizozama ukugwema ungangeni phakathi kwale migodi kodwa kwesinye isikhathi akugwemeki ngoba ngesinye isikhathi awuboni la ohamba ngakhona.

Uma ungena ngingena etekisini kakhulukazi mina ngincamela ukuhlala ngemuva isizathu kangako anginaso kodwa esikhathini esiningi ngincamela ukuhlala ngemuva, angithandi ukuhlala ngaphambili . Esikhathini esiningi abantu abahlala ngaphambili uma kungavela ingozi yibo abathola ukulimala kakhulu.

Lesi simo singenza ngizizwe ngiphoxekile kakhulu ukuthi abaphathi bethu bemigwaqo abasiphathi kahle imigwaqo igcwele imigodi. Ayalungiswa sihamba kabuhlungu emgwaqweni iy'moto ziyamosheka ngesinye isikhathi uthole ukuthi awunawo umshwalense wemoto ozokulungisela imoto. Kumele ngikhiphe ephaketheni lami njengoba sengikhiphile ephaketheni lami izungulu zemali ukuthi ngilungise imoto

Empeleni esimeni esinjalo, isimo esingaba sibi kakhulu, kodwa-ke esikhathini samanje sekukhona iy'ndlela zokuthola ukuxhumana ngezimoto ezibizwa ama-uber, ama-bolt. Ngiyacabanga ukuthi ngingaxhumana nomunye wabashayeli abashayela iy'moto lezo. Ngibanikeze indawo la engakhona, bese bayeza-ke bazongithatha bese ngiyaqhubeka-ke ngohambo lwami.

Indlela yokuqiniseka ukuthi abagibeli baphephile. Ngiyacabanga ukuthi ayikho ngaphandle kokuthi umshayeli ukube wuye oqinisekayo ukuthi ushayela kahle futhi uyacabanga ukuthi njengoba eshayela kanje ushayela uhamba uphethe imiphefumulo yabantu, ngoba esikhathini esiningi abashayeli bamatekisi bahamba ngendlela abathanda ngayo abanandaba ukuthi baphethe imiphefumulo yabantu. Ukwenza ukuthi wena uphephe nangabe uhleli ngaphambi nomshayeli, uzofaka ibande lokuphepha ukuthi nawe wenze ukuthi uziphephise. Ayikho enye indlela.

Ngiyalithola ithuba lokuhlangana nomshayeli wesitimela ngingambuza ngezinqinamba ababhekana nazo nje ngabashayeli besitimela ukuthi benza kanjani ukuthi bephephise abantu baqinisekise ukuthi abantu baphephile futhi bayafika la baya khona bephephile futhi bephelele. Ngoba esikhathini esiningi akusikaningi ungezwa kuthiwa isitimela sithole ukushayiseka noma ukuhlukumezeka silokhu sishayelwa. Ngiyacabanga ukuthi abantu abashayela isitimela abantu abakhethiwe futhi abaqeqeshiwe ngendlela bazi ukuthi baphethe imiphefumulo yabantu kumele bashayele kanjani.